Ke ile ka ba botsa ke sefeng se ile sa baka le hona ba tseba melao ya sekolo kapa yona ya bolong ha e dumelle hore ba lwane. Mme dihlopha ka bobedi di lokela kotlo hobane ba robile melao, mme seno bane ba sa tlamehang ho se etsa. Nthwe ba e entseng ke ntho e tswileng taolong, e sa dumellwang lebaleng. Ntwa ha se yona tsela e re ka e sebedisang ho rarolla dintho.

Ntho ya pele e ke tla e etsang ke ho ba hlokomedisa hore game tse ha se tsa bana ke tsa batho ba baholo. Hape ke tla hloka tsona di ID tsa bona ho sheba na bana ha ba bapale ho bapala feela batho ba baholo? Ke netefatse, le di-poster tse tlabe ke di etsa, ke tla netefatsa ka botlalo hore game tse tlabe di bapala ke tsa batho ba baholo eseng tsa bana, mme bana ha ba dumellwa. Le pele ho bapalwa di-game ke ntlha e tla dulang ke e hlahisa ka sehloohong hore bana ha ba dumellwa ho bapala. Mme mang le mang a tlaba bapala, o tlamehile hore a ntshe tokomane ya hae ya boitsebiso, a mpontshe hore na ha se ngwana na?

Nna ke kgotsofetse haholo-haholo dipapading tse ne kenang le tsona ne ntse ke le sekolong. Hoba tse ding tsa dintho ke ile ka ithuta, teng ha ne re sa hlola ne kgutla re ithutile haholoholo. Mme seo se ne se re fa thahasello, se re kgothalletsa hore re sebetse ka thata ho feta moo. Mme seo ne re bona eka ke sona seo re se hlokang hore re tle re kgone ho ba le kgathallo, re kgothale. Ho no le monate haholoholo hoba le dintwa di ne di le siko.

Nna ke rata papadi ya bolo. Ho bohlokwa hore re e bapale hararo kgweding. Mme papadi ya bolo e thusa ka ho kwetlisa mmele kaofela, mme ha o bapala papadi ya bolo o lokela le ho lemoha le dijo tse o di jang. O sa ja dijo tse mafura haholo hoba o o baleya lebaleng, mme le mmele kaofela o hloka hore o s'ka ba mafureng. Papadi ya bolo hape-hape e thusa le ka tsa monahano, o kgone ho nahana. E etsa monahano wa hao o be bohale, eo thusa ka ho nahana. Mme e bohlokwa haholoholo ho rona batjha.

Batjha, ha re lokisitseng World Cup ya eSports jareng e tlang. So, ho molemo haholoholo ha re ka itokisetsa. Ke a tshepa hore kaofela ha rona re batla hoba karolo, mme nna se ntse ke thabile, se ntse ke qalelletse ho ikwetlisa. Ke a tshepa le lona ke ntho e tlabe le ke etsa hoba kaofela batjha re lokela ho ya mono re yo bapala, re hlole le ho hlola. Batjha ha re nkeng monyetla ke ona, o tla ha nngwe bophelong ho rona ba bang. Jwale ha re o sebediseng.

Ho bohlokwa haholoholo ha naha ya rona e ntse e iteka ho tshwara mehope ya lefatshe ya dipapadi. Hoba ka nako tseo, ke nako tseo naha ya rona e bang, re kopanang ho so sena kgethollo hara . Mme bohle re tshwaranang ka ho lekana. Jwale ho wa kgothaletsa hore le re dule re ya re iteka mehopeng eno ya lefatshe. Hoba mehope eo ya lefatshe e re thusa haholo, kgethollo e ya fela hara naha, le ditlhekefetso di ya theoha. Mme e ba le thabo hara naha.

Jwalo ka ha le tseba hore dipapadi ke tse ding tsa dintho tsa bohlokwa bophelong ba ngwana dithutong tsa hae. Mme jwale re le sekolo re leka ka hohle hore, ho etsa ka hohle hore bana e mong le mong ona le papadi ya e bapalang. Jwale bothata bo bong feela batswadi, re le sekolo ha re sa na dibolo tsa ho ka o thusa bana hore ba bapale dipapadi tse ding tsa tsona. Re hloka dibolo, jwale ne re ka kopa ha motswadi a le mong a na ka ntsha tjhelete bonyane five ranta, five ranta re kgone ho reka dibolo tseo bana ba tla di sebedisang ha ba tswa sekolong.

Eya, nna wa ka mokwetlisi nka moketeng jwalo ka reference ha ke batla mosebetsi. Hoba o bapetse karolo e kgolo haholo ha na nketsa, ha na nruta boikarabelo le hore ke se ke ka . Jwale ho molemo haholoholo hore ke mo kenye mme o tla ka botlalo hore ntho tseo tse ke di ngotseng mono CV-ing ya ka ke nnete ha kae?

Dipapadi di bohlokwa haholoholo maphelong a rona hoba di ruta hlompho, lerato le ho itshwara hantle, mme le hore re nke boikarabelo. Jwale ho molemo haholoholo hore re bapale dipapadi re kgone ho ba le tsena, mme hape re hopole hore dipapadi di ka re ntsha bofumeng. Hoba kaofela rona ha re tswe metseng e tshwanang, re tswa metse e fapaneng. Jwale dipapadi di bapala karolo e kgolo haholoholo teng boikwetlisong. Re a tseba hore mmele ya rona o tlamehile ebe mmele e lokileng, mme dipapadi ke tse ding tsa dintho tse ka re thusang ho bolaya mafura mmeleng ya rona. Jwale dipapadi ke ntho tse bohlokwa maphelong a rona, di re thusa le hore kelello e tjhatsi. Mme kaofela dintho re se di nke ka ho tata, re nke nako ya rona re iketlile.